Izinyathelo zokubuka imidlalo bukhoma ku-TV yesethelayithi ukuba nenkonzo yesethelayithi efanele, ukuba ne-decoder, ukuxhuma i-decoder ku-TV, ukuxhuma i-decoder ku-satellite dish, ukubhalisela uhlelo lweziteshi zokudlala imidlalo ulandela isheduli yemidlalo, ukuvula isiteshi esifanele. Bese izinsiza ezidingakayo koba i-TV esebenzayo, i-satellite dish efakwe kahle, i-decoder ye-satellite, ikotileka, ikhevula lokuxhumana, nokuxhumana kukagesi bese kuba i-remote control yakho.

Yebo, ngicabanga ukuthi izinhlelo zokusebenza zemfundo zisekela kakhulu ukufunda ngezindlela eziningi ngoba izinhlelo zokusebenza zemfundo ziyithulusi elinamandla elisekela ukufunda, ikakhulukazi uma zisetshenziswa kahle futhi zihambisana nezidingo zabafundi.

Ingoma ebengathanda ukuyizwa kakhulu ingoma eyeculwa umfoka Kid Cudi ekuthiwa i-Pursuit of Happiness isizathu sokuthi ngifune ukuzwa le ngoma kuzo zonke akuthi njalo mangiyizwa le ngoma le ingigcwalisa injabulo ngaphakathi and ngihlezi ingikhumbuza la ngizitshele ukuthi ngiyakhona empilweni yami, indlela ebengizibekele yona empilweni.

Iy'nhlobo zamamuvi engizaziyo kungaba amamuvi walayikhaya, amamuvi ezindala, umuvu wey'ngane.

Umthombo enguwuthembe kakhulu mina bengasho ukuthi uwu-Google because kungenxa yokuthi abantu abawusebenzisayo baningi kakhulu futhi uyathembeka kakhulu.

Yebo, izilawuli zabazali zibalulekile uma inkundla izohlanganyela nabantu abasebasha noma abangenalwazi olunzulu , zihlinzeka ngokuvikeleke ulawulo nethuba lokufundisa lapho nginquma inkundla, lobo ubuciko bokulawula kuba ngomunye wemigomo yami ephambili uma kusencupheni abanye abantu engibhekelela bona.